Palo ya batho ba ba tlileng le ba ba tlang go amogela magadi e tshwanetse go nna teka-tekano, ka jalo matlhakore a mabedi a tshwanetse go tla ka palo e e lekaneng, le le lengwe fela.

Go le gantsi fa go le ditiro, re rata go apaya kwa ntle, gonne molelo le bonako, ebile dijo tsa teng di utlwala di le monate.

Ke go bontsha tlotlo le maikarabelo, ebile gape ke go bontsha gore monna o tlotla lelapa la ko mosadi. E le jaaka Modimo ko tshimologong a file monna maikarabelo ao.

Go nna modiredi Modimo ke go dira tsotlhe tse Modimo a go laelang gore di dira, mme go tsena kereke ke go agisana le bakeresete ba bangwe, go ba rotloetsa, le go agana mo leineng la Modimo.

Theto ke kobo kgotsa lesela le le aparwang mo godimo, ga ntsi le tlamiwa mo magetleng kgotsa mo sefubeng, fa leseka lona e le kobo e nnye kgotsa lesela le le tlamiwang mo lethekeng.

Podi ya leseke ke podi e e tlhabilweng ka tlotlo e kgolo mo setsong sa rona, ebile e apeilwe. Gantsi e jewa ke batho ba ba tlotlegang, kgotsa ba ba nang le seabe se segolo jaaka banna ba bagolo, boranyane, bogadi, borai.

Fa go tlhophiwa leina la ngwana, go tshwanetse go lebelelwa bokao jwa lona. E re ka leina go tle lebe seroma, o ka fitlhela o teile ngwana leina le le maswe, mme ngwana a tshele go ya ka leina leo.

Nako ya poifo e fokoditswe, e re ka gantsi batho e le badiri. Ka jalo go ka tlhokagala gore motho ko morago a boela kwa tirong.

Rona re BaTswana, re apara makgabe, fa borre bone ba apara diope. Mme gompieno dilo di fetogile fela thata, ka gonne ga jaana go na le diaparo, batho ba apara diaparo, mme diaparo tsa setso re di apara sewelo.

Ee, meaparo ya setso e ka aparwa ko meletlong fa e le gore meletlo eo e akaretsa dilo dingwe tse di tsamaisanang le setso.

Gompieno go na le batho ba ba rokang ba ba dirang diaparo, moaparo, ke naganang gore o montle wa basadi ke moaparo wa masela a a rokilweng, mme go na le mebala e rileng e e bontshang lotso lo lo rileng.

Ke lemoga fa diaparo tsa setso e le tsone tse gantsi di ileng di tlhotlheletsa batho gompieno go apara ka tsela e ba aparang ka yone.

Or-e setse re itse gore setso se se rileng se rata mebala e feng, matshwao a feng, fashion-e e ntseng jang.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara moaparo yo o nang le seriti, moaparo yo o nang le seriti o gogela tlotlo mo leineng la gagwe, ga mmogo le mo monneng gape.

Di diriwa ka letsela kgotsa leteisi tse dingwe, di dirwa ka letlalo la kgomo. Go dirisiwa letsela kana teisi, ka lebaka la gore ke masela a a tileng, a nang le mmala o montle. Dingwe tsa meaparo ya seTswana ke seshweshwe , letlhaka, mosekiri le thobega.

Diaparo tsa basadi di dira jaaka segopotso sa setso le sekao sa boitseanape mo setšhabeng sa BaTswana.

Diaparo tsa setso ga mmogo le tsa fashion-e, di tshwanetse go tshela mmogo, ka lebaka la gore gompieno batho ba kgona go di tswakanya, jaaka motho a ka tsaya lesela la seshweshwe go dira diaparo tsa fashion-e. Ka dinako tse dingwe, o fitlhele bana ba dirile hempe, a ka reka hempe kwa lebenkeleng, mme morago a e tswakantse ka masela a seshweshwe mo mabogong le mo thamong.